Abantu abanesifo seswekile, isifo segazi .

Ukuya koogqirha kubalulekile kuba oogqirha bona bafundile kwaye baqeqeshelwe ukuba basebenze ngamayeza. Bona abantu abakumajelo okuncokola, umntu angakuxelela ngento awakhe wadibana nayo yena abe engazange ayifunde okanye ayiqeqeshelwe. Ngoko ke, kubalulekile ukuba uye koogqirha ngoba bona bayayazi ukuba ngawaphi amayeza ekufanele ukuba uyawasebenzisa kunokuba uxelelwe ngabantu abangayaziyo into.

Ndingawudlulisa ngokuba ndisasaze ngomlomo, ndixelele amagosa oluntu, ii-councilors kunye neekomiti, ndixelele amanye amalungu owuhambayo ikliniki ukuba ayihambise lo myalezo ngoWhatsapp, iibhodi ezixhonyiweyo ekliniki kunye nakwiindawo zokuthengisela.

Kungakhokhelela ekubeni kube nempembelelo embi ebomini bomntu, apho umntu ezozibona esoyika ukuthetha kuba amadoda abonwa njeengentloko zamakhaya izinto ezifana nezo ezinofane zenzeke kubo.

Ndingafowunela uncedo lokuqala okanye iambhyulensi kwaye ndingasebenzisa nolwazi lwam endinalo lokuba umntu useliswa ubisi.

Ndingazama ukwenza ibali ngomntu owakhe wehlelwa yinto ebumila bunjalo, ndimve ukuba yena uzawukwazi na ukuthetha nam. Ukuba ndiyakusola ukuba ikhona into ndizawufowunela amapolisa ukuba akhe aqaphele le nto, kwaye ndizawumxelela nangendawo angaya kuzo ukuba ingathi kanti yamehlela le nto apho anofumana khona uncedo engoyiki.

Amalungiselelo anothi urhulumente angawenza kukuba aqeshe ootishala abanolwazi ngabantwana abakhubazekileyo, akhe izikolo ezilungele abantwana abakhubazekileyo, afundise abazali ngokukhubazeka, afundise abantu bokuhlala ngokukhubazeka, enze izithuthi ezifanele ukuthutha abantwana abakhubazekileyo kuba bafikelele ezikolweni.

Ewe, ndicinga ukuba abantu abadala baseMzantsi Afrika baxatyisiwe kwaye bakhathalelwe ngokufanelekileyo luluntu, ngokuba banemali abayifumanayo ukubaxhasa ebudaleni. Zikhona iindawo zabo zokuhlala ezibizwa ngokuba zii-Old Age Home ukwenzela ukuba bahlale khona. Kwiindawo zentengiso bathathelwa phambili babekwa phambili ukuze bathenge kuqala. Kwiindawo zokuxelenga bayayekiswa xa befika ku-sixty.

Mntana wam, ukutya kwesikolo kwenzelwe nawuphi na umntana esikolweni olambileyo ukuba atye. Kwenzelwa ukuba ukwazi ukumamela eklasini, ungozeli kwaye ungalambi. Kungoko ke kulungiselelwe ukuba kubekho ukutya esikolweni. Abantwana abakuntlontayo baxele kutishalakazi ngoba kubalulekile ukuba utye esikolweni. Sukubahoya ukuba bathini bona.

Njengonompilo ndingenza iinkonzo zoluntu apho ke ndizawube ndithetha nabantu bonke bokuhlala ukuquka amadoda isikakhulu, ndibaxelela ukuba ukuzivavanya akubonakalisi ukuba ubuthathaka xa uyindoda. koko kubonakalisa ubulumko. Kwaye ndinganezinto zam endizenzayo ecaleni ezifana neentetho ezisecaleni ndithetha nabantu abangamadoda, ndibaxelela kwaye ndibafundisa ngokubaluleka kokuzivavanya. Ndinganxibelelana nee-radio stations kunye ne-TV apho abantu bazawube befundiswa khona ngokubaluleka kokuzivavanya ndibe ndigxile isikakhulu emadodeni.

Ungathumela isikhalazo kwiSebe lezeMpilo okanye lesezifundazwe, ungathumela okanye uyokuchaza emapoliseni, ungathumela i-SAPS kwaye ungachaza nakuMaspala wendawo ohlala kuyo.

Kukungabikho kolwazi kwaye nemfundo engekhoyo ukufundisa abantu ngodandatheko lwasemva kokubeleka, isikakhulu amabhinqa.

Umama oqalayo ukuba nosana kufuneka efunde ngezitofu ekufuneke isana lizihambe. Kufuneka efunde ukuba umntana wondliwa njani, kufuneka efundile ukuba umntana unxityiswa njani iinapukeni, indlela yokulala, indlela yokumhlamba njalo njalo.

Ucwangcisontsapho lunemiphumela emihle kubantu abangoomama ngoba lunciphisa izinga lomitho olungacetywanga, kwaye lufundisa abantu, kwaye lufundisa abantu abangoomama ukuba bangaziphatha kakuhle njani ukuze bangamithi bengacebanga okanye bengalindelanga.

Ukusebenzisana nemibutho ezimeleyo namashishini kunye namanye amaSebe ezeMpilo kunganceda ukunqongophala kwezi zikhuseli ngokuthi basiphe nabo isixa seekhondom ukunceda ukuthintela isifo sikaGawulayo ingabi ngurhulumente kuphela osasaza iikhondom.

Iikliniki zinokubonelela ngololeko kubantu abathi bachaphazelwa yi-GBV, Gender Based Violence, kwaye bangenza iintetho zemfundo ukufundisa ulutsha kunye nabantu ekunqandeni ukulwa i-GBV.